Ziluncedo kakhulu kuba kaloku ezemidlalo, mhlawumbi masithi umdlalo webhola, sithathe umdlalo webhola njengokubonisa. Umdlalo webhola phaa kukho ukhapteyini. Phaa uyaboniswa uba ayinguwe wedwa, uyadinga kubekho abantu abakuncedayo kwezinye izinto, awukwazi uba wedwa ukuze , awufiki wedwa empumelelweni. Funeke nincedisene ningabantu, nibe ngumntu omnye. Ngoba phaya ebholeni iba ngathi ngumntu omnye odlala phaa. Kuba uba omnye ucinga eyakhe nomnye ucinga eyakhe anikho kule nto inye, ayicingi iphumelele loo nto. Ibonisa ubunkokheli. Ibonisa uba apa bobini ayinguwe wedwa obalulekileyo, uba nabanye abantu aba babalulekile njengoba nawe ubalulekile, eli hlobo lilingana nawe.

Eyona nto ndithanda uyenza ukuthi ndichithe ixesha kumamela umculo, ubukela uYouTube, okanye ndize ne-animation. Evekini ke uYouTube nomculo ndibamamela, ndibasebenzisa everyday, i-animation kudiphenda, kuye kohlukane ukuba ndiye ndabhizi kangakanani loo mini.

Imidlalo yevidiyo iba nomgalelo ongemhlanga xa uye umyeke umntana wakho oselula ukuba ahlale kuyo ixesha elide. Kanti ke laa nto ayinabungozi tu ukuba umntanakho edlala ngokufanelekileyo. Iiyure ezimbini ezintathu echophe phantsi edlala imidlalo yeevidiyo inintsi gqithi, aphakame aphinde enze izinto afanele uyazenza, ahoye iinto zesikolo, ayodlala phandle nabanye abantwana. Angahlali kuyo imini yonke, kulapho iqala uzisa ubungozi ke ngoku.

AmaBhokobhoko ayiphakamise kane le Ndebe, ayiphakamise kane le Ndebe. Futhi ke mna ke loo nto indenza ndizingce ukuba ngumAfrika. Loo nto ibonakalisa nomgangatho womdlalo wombhoxo okulo apha eMzantsi Afrika.

Iba nengenelo entle kakhulu loo nto. Kuba umntu uthi noba ebesesonqena kodwa xa ebona abanye abantu avuseleleke naye uba hayi mani mandiyenze le nto noba bendiyonqena, naba abanye abantu beyenza. Mna yintoni le izondoyisa? Nanko umngenelo omkhulu eye ibe nawo le nto.

Yho aba manintsi kakhulu amathuba aye avuleke xa , xa kusingathwa itumente yehlabathi kuba yho iba minintsi kakhulu. Kuba kuye kuvuleke imisebenzi for abantu aba , aba bantu bazosebenza ebaleni, aba abantu bazothatha iividiyo for ukwenza ezi, for kuthiwa kubhrodikhasta ngokwesiNgesi. Kubekho futhi i-event manager, broadcasting manager, abantu abathengisayo, i-supporting staff. Iba minintsi gqithi imisebenzi evulekayo.

Oyena mdlali ndimthanda, oyena mdlali ndimthandayo nguA B De Villiers. Eyona nto indenza ndimthande kuba kaloku yena wazibonakalisa ukuba uyithanda nyani iqakamba ngokuthi aphakamise indebe ye-ODI World Player of The Year kathathu.

Ezemidlalo zibaluleke kakhulu empilweni yolutsha. Kuba kaloku endaweni yokuba bahlale phantsi bhaxa bengenzi nto okanye besenza izinto engafanelanga uba bayazenza, ezemidlalo ziye zibancedise ekufundeni ukuphilisana nokuncedisana nabanye abantu. Zibancedise ekuphuhliseni nasekuphuculeni iimpawu zabo zobunkokeli. Iphinde ibancedise okwesithathu ukuba bahlale besemzimbeni onguwo olungileyo, osemandleni, bephilile.

Itumente eyakhe yabanjwa nguMzantsi Afrika yeyango-twenty ten FIFA World Cup, yeyango-twenty ten ngoFIFA.

Iye imncede umntanakho ahlale esempilweni. Futhi iye incedisane ukuba yehlise amazinga obetha entliziyo kakuhle, abe sendaweni erayithi, iphinde yehlise namazinga egazi.

IBafana Bafana xa inofumana umqeqeshi ongoyena yena ingalunga, kuba abadlali bona sinabo and basezingeni eliphezulu. Ingxaki iba ngumqeqeshi athi afake abadlali abangakwazi ukusebenzisana.

Yho hayi, mna ndingulaa mntana wakhula engadlali nto esikolweni. Esikolweni uqala kwiprayimari, isikolo esincinci, ndandiyele imfundo zange . Phofu ndakhe ndadlala ibhola , ibhola yombhoxo, ibhola yombhoxo unyaka wamnye ndayeka. Zange ndiphinde ndayophuma kwisikolo esincinci ndaya kwisikolo esikhulu. Napha zange ndenze kwa nto, ndahoya iincwadi zam ndaphuma kweso sikolo. Ndaphuma ndaya ezidyunivesithi, nalapho zange ndidlale kwa nesinye ezemidlalo ezikhoyo phaa, ndaphuma nesidanga sam.